Zwi humbudzo zwine nda vha na zwo, ndi zwa musi ndi tshe muṱuku. Ri tshi tamba thambo, heiḽa ine ha vha ho fara vhathu vhavhili, muthihi a vha a tshi khou dzhena nga ngomu, a tshi khou fhufha. Hezwiḽa zwithu zwi khumbudza uri musi ndi tshe muṱuku, ndo ḓi phiṋesa nga maanḓa na khonani dzanga.

Ndi khwinisa nga uri musi havhaḽa vhana, vha tshi khou imba hedziḽa nyimbo, vha vha vha khou ḓiphina.

Ee, ndi zwa ndeme. I thusa kha uri ṅwana muṅwe na muṅwe, a wane tshikhala tsha u tamba.

Heiḽa mitambo i vha i khou vha funḓedza uri, sa i zwi vha vhana vha tshi khou tamba vha tea u sielisana, uri vha ḓo kona u ḓiphina vhoṱhe.

Nṋe zwithu zwine nda funesa u zwi ita kana zwine nda zwi takalela. Ndi u gidima ḓuvha liṅwe na liṅwe nga matsheloni. Nga uri musi ndi tshi gidima ḓuvha liṅwe na liṅwe nga matsheloni, zwi vha zwi khou ita uri ndi vhe na mutakalo wavhuḓi.

Sa vhathu uri vha ṱangane, na u ṱuṱuwedza vhathu uri a si vhone vha vhoṱhe vhono takalela zwithu zwo to raliho. Nahone, a si vhone vha vhoṱhe vhane vha khou ita zwe zwo zwithu.

Muthu a nga ḓi shumisa zwithu zwine a zwi funesa, u fana na u baka. A baka zwikontsi, a yo rengisela vhana vha tshikolo zwikoloni, kana a to ima badani a rengisa. Kana a ḓi vulela shopho ḽawe, ḽine ḽa ḓo fhedzisela ḽo hula ḽa vha bindu ḽihulwane. A kona u rengisela mabindu maṱuku, zwine zwa ḓo mu dzhenisela tshelede.

Ndi vhona u nga zwine zwa lemela, zwine vhaswa vha ṱangana nazwo. Ndi zwa uri nga tshiṅwe tshifhinga hezwo zwithu zwine na vha ni khou lingedza u zwiita bindu, a si zwithu zwine vhathu vhanzhi vha zwi takalela. Hone uri zwi leluwe ni nga zwi panga kha fhethu hu no tonga dzi social media, uri ni ḓo kona u wana vhathu vhane vha takalela hezwo zwithu. Ngauri social media yo ḓala nga vhathu vhanzhi.

Dzi thusa kha u ḓivhadza zwine vha khou rengisa na uri zwi swike kha vharengi vhanzhi vhanzhi. Nga uri zwithu zwino to nga TikTok, Facebook, kana Instagram, ndi fhethu hune vhathu vhanzhi vhanzhi vha vha vha hone, kana khasiṱama nnzhi dza vha dzi hone.

Ndi vhona u nga, zwi vhuedza kha u longa tshanḓa, kha u hula ha ikonomi ya Afurika Tshipembe.

Hu vha hu ha ndeme nga uri ha vha vhathu vhane vha khou ita mabindu a vho, vha vha vha khou wana vharengi kana dzi customer.

Vho thusa kha u alusa ikonomi ya fhano Afurika Tshipembe nga uri nga honoula ṅwaha, na ikonomi ya fhano Afrika Tshipembe yo mbo ḓi hula.

Hezwi zwi engedza zwikhala zwa mishumo nga uri musi hu na hezwo zwikhala zwinzhi zwa mishumo, vhaswa vhanzhi vha ya apuḽaya ende ndi fhethu hune vhaswa vhanzhi vha khwaḽifaya hone.

Vhashumi vha ya wana dzi ekisipirientsi dzine dza vha thusa uri musi vha tshi yo u apuḽayela miṅwe mishumo, vha ṱanganedzwe u ṱavhanya nga uri vhono vhuya vha shuma.

Ndi muṋe wa stadium nga uri u vha a khou wana masheleni, musi vhatambi vha tshi ḓo tambela hanefho. Nga uri vhatambi vha bola vha mbo ḓi buka stadium.

Musi Afurika Tshipembe i tshi ita mitambo, i i tshi sedzeliwa nga vhathu vhanzhi ḽifhasi ḽothe. Havhaḽa vhathu vha tshi sedzelela vha kha mashango a vho, vha vha vha khou panga tshelede fhano Afrika Tshipembe. Nahone, vhaṅwe vha vhathu vha nga ḓi tama uri vha ḓe vha to ḓi vhonela nga maṱo, zwine zwa ḓo sia uri vhathu vha ṋamele mabupo. Vha ḓe vha ḓo ṱalela heyo mitambo nga ngeno Afrika Tshipembe. Zwo katela na tshelede dza thikhithi, tshelede yavho huvha nnzhisa. Zwine zwa ḓo sia ikonomi ya Afurika Tshipembe, i tshi khou gonya.

Ee, hezwi zwi nga vhuedza kha Afurika Tshipembe nga uri musi ha vha vhathu vha tshi dalela dzi ḓorobo dzashu. Vha vha vha kho ntsha masheleni, zwine zwa sia riṋe ri na vharengi vhanzhi, na dzi khasiṱama nnzhi.

Ndi nga sika zwikhala zwiswa zwa mishumo, nga uri kharali havho vha dzi khamphani vha tshi khou tamba vha tambi vhane vha khou tamba, vha ya kona u vha lambedza. Havhaḽa vhathu vha fhedza vha wana zwikhala zwa u lambedza nga hedzo dziṅwe khamphani.

Tshifhaṱo nga murahu ha musi mitambo yo no fhela. Tshi fhedza tshi khou shumiswa nga vhadzulapo vha hanefho. Nahone, ee, tshi a thusa kha u khwiṋifhadza matshilo a vhadzulapo vha tsini.

Zwi thusa kha u sengedza masheleni kha muvhuso wa Afrika Tshipembe, nga uri kharali hedzo dzi bada kana zwifhaṱo zwo no fhaṱiwa. Zwi amba uri muvhuso u nga si tsha ntsha tshelede, wa u fhaṱa zwifhaṱo zwiswa kana bada ntswa.

Ee, nga uri u vha na mbilelo ndapfu kha tshitshavha, nga uri musi vha tshi fhedza u fhaṱa hedzo bada. Vhadzulapo vha nga tsini, vha a kona uri vha shumise hedzo bada.

Ee, ndi a tendelalana na zwo hezwo zwo ṅwaliwaho hafha nṱha. Zwi a thusa nga maanḓa vhaswa kha uri vha gude u tandululelana thaidzo, na kha u tandulula dzi khuḓano, na u kona u ṱanganedza zwiimo

Zwi ita uri ndi ḓi pfe, ndi muthu wa ndeme nga maanḓa.

Zwi thusa nga uri vhunzhi ha vhagudi ni a wana vha tshi to vha na tshenzhemo ya u tamba mitambo. Zwino zwi vha zwi khou vha gudisa uri heyo mitambo, vha i tambe khwiṋe. Lune zwa ḓo sia zwi tshi vha pangela masheleni.

Ndo vha ndi tshi ḓo dzhia tsheo ya uri, zwikolo zwiṅwe na zwiṅwe zwi vhe na mbekanya mishumo ya vhuḓi. Malugana na mitambo nga uri mitambo ndi ya ndeme, i a thusa kha mutakalo. I a dovha hafhu ya gudisa vhana vhanzhi uri vha nga ḓi ita masheleni kha mitambo.

Ndi nga ṱalutshedza mubebi vhundeme ha uri ṅwana a vhe na khonani, u vha na khonani zwi ita uri ṅwana avhe na mutakalo. Khonani dzone uyo ṅwana, u dzi wana nga u dzhenelela mitambo.

Havha vhaswa havhanoni, vha a wana zwikhala zwinzhi zwa uri vha tambele, vha tshi khou tambela masheleni.

Hai, ndi vhona mitambo ya kha inthanethe i so ngo lugela muvhili wa muthu.

Mutambo wa kha inthanethe u ne vhathu vhanzhi vha u funesa ndi Holywood bets.

Ee, ndo no vhuya nda ḓi wana ndi tshi kho u tamba video games, hone ndo ḓi wana ndi kho u ḓiphinesa nga maanḓa.

U tamba video games zwi a ntakadza nga maanḓa nga uri ni vha ni tshi kho u tamba na vhanwe vhathu vhane a ni vhaḓivhi kha internet.

Vhathu vha ya kona u ya kha Play Store hune ha wanala dzi games hone.

Ndi mitambo ya bola.

Ndi vha ndi tshi kho u shumisa tablet.

Nga hetshila tshifhingai, ndo vha ndi tshi kho u tamba iṅwe game ya dzi goloi, kha heyo game ya dzi goloi nda vha ndi tshi kho u tamba na vhathu vha ne thi vha ḓivhi, fhedzi ri kho u to u tamba kha inthanehe, nda mbo ḓi winner game tharu dzoṱhe.

Game dzine vhana vha vhuponi hahashu vha dzi tambai, ndi game dza thambo, skipping.

Mitambo ye nda i tamba musi ndi tshi kho u aluwa ndi mitambo ya uḽu, nda dovha hafhu nda tamba mitambo ya thambo i ne ya vha skipping, nda dovha hafhu nda tamba ndode.

Ndi mitambo ya bola.

Thi ḓivhi mutogwa.

Thi ḓivhi zwa uri mutogwa ndi mini.

Milayo i ne ra i shumisa musi ri tshi tamba ndode ndi ya uri nga ngomu ha tshibogisi hu tea u vha hu na matombo oṱhe, muthu a dzhia tombo ḽithihi ḽi ne a ḓo ḽi posela nṱha, a dovha hafhu musi a tshi ntsha matomboi, a tshi a humisela u tea u humisela o linganaho, a sia ḽithihi kana haneyo a ne a kho u tea u sala nga nnḓa.

Zwiṱori zwe nda vhuya nda talutshedzwa musi ndi tshi kho u hulai, ndi hetshiḽa tshiṱori tsha vhaṅwe munna vhe vha vha vha stadium, vhe vha vha vha tshi funesa u sula hapfi havhaḽa munna nga ḽiṅwe ḓuvha vha vhudzisa vha ri ndi sule na, vha mbo ḓi thoma luṅwe luimbo vha ri, ndi tshi funa ndi nga sula, sula ndi tshi funa ndi nga sula, sula. Hapfi havhaḽa munna vho mbo ḓi ri u sulai, vha ṋamba vha ḓi tshinyadza.

Lumbo luimbo lune nda kha ḓi lu humbula zwavhuḓi lwa tshiḓaḓe, ndi holula lwa uri, dzhodzho tshilangano.

Ndi lungano lwa sankambe.

Thi ḓivhi zwa uri bune ndi mutambo ḓe.

Ndi mitambo ya ndode na masikiṱana.

Thi ḓivhi zwa uri mutambo wa muṱogwa ndi mini.

Mulayo u ne muthu a tea u tevhedza musi a tshi kho u tamba magaraṱa i, ndi wa uri ha tei u sedza kha magaraṱa a muṅwe.

Ee, ndi vhona vha tshi a ṱhompha nga uri muṅwe na muṅwe u vha a tshi kho u ṱoḓa u tamba nga uri kharali vha sa a ṱhompha na mutambo wa hone u sala u tshi si tsha takadza.

Ee, hone zwithu zwine zwa ita uri lwendo lwavho lu vhe lu ṱuṱuwedzaho ndi zwa uri, ombo ḓi shandukisa hezwo zwithu zwithu zwine a zwi funa kana vhukoni hawe ha vha bindu ḽi hulwanesa, ḽine heḽo bindu vhathu vha mashopho mahulwane a ngaho a Shoprite vha renga khaḽo.

Vhathu vha nga ṋanga platform ya YouTube nga uri YouTube ndi yone i ne ya holela vhathu vhanzhi tshelede nnzhisa, nahone kha zwine vha tama u zwi ita kharali vha kho u zwi panga kha YouTube, zwi a kona u swikelela tshivhalo tsha vhathu vhanzhi.

Ndi nga zwi panga kha inthanethe.

Vhukonani he nda vhu sika musi ndi tshi kho u ita zwa mitambo, ndi musi ndi tshi kho u gidima ndi he nda wana muṅwe wa khonani yanga, nga murahu ha musi ri vhavhili ro ṋangiwa uri ri yo imela tshikolo malugana na u gidima.

Vhathu vha nga panga zwithu zwi ne vha zwi takalela sa mitambo kha dzi social media vha tshi kho u i tamba, u itela u ṱuṱuwedza vhaṅwe vhathu uri navho i, vha ḓi wane vha tshi kho u tamba yeyo mitambo mithihi.

Ndi Instagram na TikTok.

Hai, a thi takaleli u ita ngade.

Nga ḓuvha a thi iti na nyonyoloso na nthihi nga maanḓa nga uri ndi muthu a ne a bvafha vhukuma.

Ee, ndi nga ḓi wana ndi khou pfhumbudza vhathu, ee ndi nga ḓi wana ndi khou pfhumbudza vhathu uri vha dzhene kha yeneyo game nahone mbuyelo ya heyo game ndi ya uri ni a kona u wana tshelede.

A thi u ḓivhi muṱogwa na uri u tambiswa hani.

Ee, ndono vhuya nda ḓi wana ndi khou tamba khadi sa ṅwana nahone ndo vha ndo takala nga maanḓa ngauri khadi ndi mutambo wa vhuḓi une wa takadza nahone u ya ṱuṱula muhumbulo.

Ndi mutambo wa khadi na mutambo wa ndode.

Muravharavha ndi ḓivha zwori ndi mutambo une wa tambiwa nga uḽu, u ya tambiwa nga vhathu vhane vha fhirisa vhararu.

U itela uri kharali mushumo hoyo u tshi khou yelana na dzedzo dzi hobbie vha kone u tholiwa.

Ndi mutambo wa ndode.

Ndi mutambo wa ndode une nda u funesa nahone ndi a fhedza three hour nga vhege ndi khou tamba.

Ndi mutambo wa tshigusha ndi u funela uri u ya ni mvumvusa.

Ee, ndi vhona zwi zwavhuḓi ngauri vha vha vha khou ṱuṱuwedza vhaṅwe vhathu uri navho vha ḓi dzhenise kha zwa mutambo zwine zwa nga engedza mutakalo wavho.

Ndi nga anḓadza nga mutambo wa netball nahone ndi nga u anḓadza kha puḽatifomo ya Instagram, na Twitter, na YouTube.

Hai, a thi a thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱalela mutambo wa u vhona dzibere shangoni ḽa hashu.

Ee, ndi vhona zwi tshi thusa nga maanḓa ngauri vhunzhi ha vhathu vha ya badela dzi thikhithi dza uri vha yo ṱalela mitambo yeneyo nahone i ṱalelelwa nga vhathu vhanzhi vhanzhi.

Ee, ndi vhona dzibere u mutambo une wa nyalula vhathu vhanzhi.

Vhukonani he nda vhu fhaṱa nga ṅwambo wa zwa mitambo huna iṅwe khonani yanga ine ya vhidziwa upfhi Andros ye nda vha khonani nayo musi ndo dzhenelela zwa u gidima tshikoloni.

Ndi mutambo wa bola ngauri u sedzelelwa nga vhathu vhanzhi vhanzhi.

Ee, ndi vhona unga zwi a sika mishumo nahone ahuna tshifhinga tshe nda vhona zwi khou swika mushumo ngori a zwi zwithu zwine nda zwi tevhelela.

Tha thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ṱalela mutambo wa rugby.

Ee, ndi vhona huna tshumisano ya vhuḓi nga maanḓa.

Ee, ndi vhona i tshi thusa ngauri vhunzhi ha vhathu vha ya dala kha maṅwe mashango vha tshi itela zwone vhona mitambo yeneyo ya bola na uri vhathu vha kha ḽino shango vha bola vha ya tamba na vhathu vha kha maṅwe mashango zwine zwa sia vhathu vha kha ḽino shango vha tshi ya kha maṅwe mashango u yo sedzela bola kana vha kha maṅwe mashango vha tshi ḓa kha ḽashu shango u ḓo sedzela bola.

Hai, a thi a thu vhuya nda ḓi wana ndi khou ya mashango ḓavha nga bufho ndi tshi khou yo ṱalela mutambo wa bola ya milenzhe.

Ee, ndi vhona zwi tshi nga maanḓa.

Ee, ndi vhona iṅwe ya nḓila dza khwiṋe dza u fhenya tshiṱalula kha mutambo hu uri mutambi muṅwe na muṅwe a tambe nga nḓila yo teaho.

A thi tami u dalela Brazil nga tshifhinga tsha bola ya milenzhe ngauri bola ya milenzhe a si zwithu zwine nda zwi sedzelela kana zwine nda tama u zwi sedzelela.

Mbuyelo dzine vhathu vha ḓi dzhenisa khadzo ndi dza uri vha fhedzisela vha tshi khou fhaṱa vhukonani na vhathu vha mashango ḓavha.

Hai, a thi a thu ḓi vhuya nda ḓi wana ndi khou tamela u ḓivha miṅwe sialala nga nṱhanisi ya uri ndo sedzelela kutambele kwa vhathu vhenevho.

Hai thi vhoni i thandululo ngauri vhathu vha vha vha si khou lwisiwa nga mitambo.

Ee, ngauri vhaswa vha vha vho ṱangana fhethu huthihi nga nṱhani sa u funa mutambo muthihi zwine zwa sia zwi khou fhaṱa vhukonani vhukati havho.

Ee, ngauri zwi ya fhaṱa vhukonani.

Ee, ndi vhona i tshi nga tshimbila ngauri na vha mahayani vha dzi tama ezwo zwithu zwi tshi itelwa vhana vha vho.

Na uri asi vhoṱhe vhana vhane vha tea u tamba mitambo ngori a si vhoṱhe vhana vhane vha vha na dzangalelo ḽa uri vhaḓi wane vha khou tamba mitambo.

Zwi nga thusa vhaswa khau fhaṱa vhukonani.

Ndi mitambo i ngaho ya bola, mitambo ya dzi netball ngauri tshiṅwe tshifhinga vha ya wana musi vha tshi hula havho vhana i fhedzisela yo no tou vha mushumo yavho ya uri vha vhe vhatambi vha dzi bola vha wana masheleni.